Ngicabanga ukuthi imibono eyiphutha evamile mayelana nezinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala, yilezo zezimali. Njengoba sazi-ke ukuthi abantu abadala abaningi abasebenzi futhi abayitholi imali ngokujwayelekile, baba nezingqinamba eziningi ezibhekane nabo nokuhamba bafike ezinkonzweni. Ngalena ndlela-ke, amasonto amaningi ayaye azame ukuthi akhiphe izimoto ukuthi zilande abantu abadala emakhaya, zibahambise emasontweni ngokunjalo futhi zibahambise emakhaya uma isonto liphuma. Abanye-ke abakwazi lokho, kanti futhi kugcina sekudalela ekuthenini abantu abaningi abadala bangabe basaya emasontweni.

Kulula kakhulu ukufinyelela nokuqonda amathebula ezikhathi zamabhasi ezindawo ku-inthanethi kulezi khathi eseziphila kiso. Lokhu ngikusho ngoba amabhasi amaningi asenamakhasi ezinkundleni zokuxhumana. Lapho khona abhala khona ngezikhathi zawo zokuhamba, kanti futhi abuye asho uma ngabe kukhona amabhasi aledi noma amabhasi afile. Ngalena ndlela, abantu abaningi bayakwazi ukubona izikhathi zamabhasi ngoba wonke umuntu kulesi khathi esesiphila kiso usene-smartphone.

Ezokuthutha zomphakathi uma ziqhathaniswa nezinye izinsizakalo zinikeza inzuzo eyingqayizivele ngezidingo ezingokwenyama, nezingokwengqondo zabantu asebekhulile. Ezokuthutha zomphakathi zingathuthukisa kakhulu ukuhamba kwazo, ukufinyeleleka kwazo, kanye nokufinyeleleka kwazo ngesikhathi esifanayo zikhuthaze ukusebenzelana komphakathi kanye nomqondo womphakathi. Izinsizakalo zezokuthutha ezikhethekile ezifana nokuthutha endlini ngendlu nezinsizakalo zokuphelezela, zibhekana nezidingo ezithile kodwa ngokuvamile ziza nezindleko eziphakeme futhi zingase zingatholakali kalula.

Yebo, ukuthambeleka kokuthuthwa kwempahla ngesitimela ngokuvamile kuyathuthuka ikakhulukazi ngenxa yentuthuko kwezobuchwepheshe nokugxila ekusimameni nasekusebenzeni kahle. Le mboni isebenzisa izixazululo zokwenza izinto zibe ezedijithali, ezishintshayo, nezokuthutha okuxubile ukuze ithuthukise ukuthembeka, ithuthukise ulwazi lwamakhasimende futhi inciphise umthelela kwezemvelo.

Ezokuthutha zomphakathi ezindaweni zasemakhaya zinikeza izinzuzo eziningi. Ezihlanganisa ukufinyelela okwandisiwe emisebenzini, ukunakekelwa kwezempilo, kanye namathuba emfundo. Ikhwalithi yokuphila ethuthukisiwe, ukuthuthukiswa komnotho kanye nomthelela omncane emvelweni. Iphinde isize ekulweni nokuxoshwa emphakathini, kanye nokungasebenzi kahle kwezokuthutha ngokunikeza izinketho zokuhamba kubahlali okungenzeka ukuthi abanayo imoto yangasese.

Isibonelo samabhasi enza kakhulu emphakathini wangakithi i-Durban Transport. Izinsizakalo zamabhasi ezinokwethenjelwa zinikeza isisekelo sokuthuthwa komphakathi okusebenzayo. Okuthinta izici ezahlukahlukene zomphakathi. Zisiza ekunciphiseni ukuminyana kwezimoto, zinikeza enye indlela eyonga izindleko ezimotweni ezizimele, futhi zivumela ukuhlanganyela komphakathi okubanzi. Ngaphezu kwalokho, ukuthembeka kungathuthukisa abagibeli futhi kuthuthukise ukusebenza kohlelo jikelele lwamabhasi.

Lapho usebenzisana nomgibeli ongavumelani nokukhokhwa kwemithwalo ebhanoyini, hlala uzothile futhi ube nobungcweti. Chaza inqubomgomo yemali yokukhokhwa kwemithwalo futhi uqinisekise ukuthi umgibeli uyasiqonda isizathu sokukhokhwa kwaleyo mali. Uma umgibeli engavumelani, nikeza izinketho ezinjengokushintshela kwelinye ikilasi noma ukuphula umthwalo wakhe ovunyelwe. Bhala phansi konke ukuxhumana bese ukhulisa inkinga uma kunesidingo.

Ngicabanga ukuthi izinto zokuhamba zomphakathi zinendima ebalulekile ekulweni nokuhlukaniswa emphakathini nesizungu kubantu abadala asebekhulile. Ngokunikeza ukuhamba, ukufinyelela kumanethiwekhi omphakathi, namathuba okuzibandakanya nomphakathi. Ngokwenza kube lula ukuhambela izindawo zokunikezwa kwezempilo, imisebenzi yomphakathi, nokuzilibazisa. Izinto zokuhamba zomphakathi zenza abantu abadala bakwazi ukulondoloza ukuzimela kwabo nokuxhumana nabanye. Ekugcineni kuthuthukise inhlalakahle yabo abantu abadala.